Ukuphucuka kwemali ephathwayo emaphandleni kuyasiza ngoba kwandisa ukufinyelela kwezezimali, kwehlisa izindleko zokuhamba. Kuvumela amabhizinisi amancane ukuthi akhule, iphephile kunemali ebambekayo, futhi ilula ezimeni eziphuthumayo. Kusiza ukuthuthukisa umnotho nezempilo zabantu.

Izimali ze-overdraft facility zivame ukuba phezulu, zingasobala kahle, futhi zingabiza uma zisetshenziswa isikhathi eside. Zilungele izimo eziphuthumayo, kodwa kudinga ukuthi zisetshenziswe ngokucophelela nangendlela efanele.

Ugcwalisa hlelo lokusebenza ku-inthanethi kungaba lula futhi kusheshe, kodwa kwezinye iy'khathi kuba nezinselelo zobuchwepheshe. Uma iwebhusayithi iphahlazeka noma ulwazi oludingekayo lungatholakali, ngizizwa ngididekile futhi ngicasukile. Kuchitha isikhathi esiningi, kwenze kube nzima ukuqhubeka. Kungaholela ekulahlekelweni amathuba, ikakhulukazi uma kukhona isikhathi sokugcina. Isipiliyoni singaba ngcono uma iwebhusayithi ishesha, icacile, futhi ilula ukuyisebenzisa.

Uma ngisendaweni yasemadolobheni, ukuthumela imali emaphandleni, ngingasebenzisa inkundla efana ne-eWallet yase-FNB, u-cash send wase-ABSA, i-instant money yase-Standard Bank, u-cash send wase-Capitec noma Tymebank send money. Zisebenza kalula ngefoni. Imali itholakala ngokushesha, umamukele angayithola noma kuphi, futhi kuphephile.

Yebo, ukulinganisa ukusetshenziswa kwe-overdraft kungasiza ukukhuthaza imikhuba emihle yezezimali nokugwema izikweletu eziningi. Kodwa kungaba ingozi kwabanye abayisebenzisayo ezimeni eziphuthumayo. Kungcono ukufundisa abantu ukuphatha imali kahle kunokubeka imingcele eqinile.

Ngizothuka kakhulu futhi ngizizwe ngingenaso isiqiniseko ngoba sengikhokhe izinyanga ezinhlanu ngaphandle kokuqinisekisa ukuthi ngizothola isivikelo esithembekile. Lokhu kungabangela ukwesaba ukulahlekelwa imali yami nokungabaza ukuthi zizosetshenziswa kanjani izimali zami zomshwalense. Ngizozizwa ngingenalo ithemba futhi ngifuna izimpendulo ezisheshayo neziningi enkampanini.

Ngizizwa nginethemba nesasasa elikhulu ngekusasa lami, ngoba indlela yomeluleki kwezezimali yenza uhlale phansi, ubonakale usezingeni elifinyelelekayo. Kodwa-ke, uma ngicabanga ngezingozi zokwehla kwezimakethe, ngizizwa ngikhathazekile nokuthi engingakuthola kungase kwehliswe izimo engingakwazi ukuzilawula. Nokuba kunjalo, ukwaneliseka okukhulu kuvela lapho ngibone ukuthi sengifinyelela imigomo yami yezezimali, umuzwa wokuzigqaja, injabulo, nokuphepha.

Ngizizwa ngikhungathekile futhi ngidumazekile ngoba benginethemba lomhlaziyi we-forex, kodwa izibikelo zakhe azinembile. Lokhu kudale ukulahlekelwa kwesikhathi nemali, kwabangela ukungabaza ukuqhubeka nokuthemba. Ngizizwa sengathi kudingeka sengathi ngingafuna imithombo ethembekile futhi ngenze izinqumo ezingasheshi futhi ezisekelwe kucwaningo lwami.

Ngazizwa ngikhungathekile ngokuphelele ngesikhathi ngizama ukugcwalisa amaphepha omshwalense agcwele amagama anzima nengingawajwayele. Ngazizwa ngididekile, ngingaqondi ukuthi yini ekufanele ngiyibale, nokuthi ngabe ngenza kahle yini. Lokhu kwangishiya ngesaba ukwenza amaphutha, futhi ngazizwa ngingedwa, nginganakho ukuqonda okugcwele ngalokhu engingakufaka.

Ukusebenzisa inkundla yemali yeselula kungangiilethela impumuzo ngoba kuyashesha, imali ifika ngokushesha, kulula ukuyisebenzisa. Ngisho noma umamukele engenakho ukufikelela ebhange, kuphephile. Akudingeki ukuhambisa imali mathupha. Noma kunjalo, kungaba nezingcindezi uma kunezinkinga zobuchwepheshe noma uma omamukeli engakwazi ukufinyelela kwinkundla kahle. Kodwa uma konke kuhamba kahle, kudala ukuthula engqondweni.

Uma nginemali eshisiwe, i-overdraft ingangenza ngicabange kabili. Ngingesaba izindleko ezengeziwe nokungakwazi ukukhoqa ngesikhathi. Ngakho-ke, ngingakhetha ukubhalisa kuphela uma ngiqinisekile ukuthi ngiyakwazi ukukhokha.